Adlala indima enkulu kakhulu kumalunga omphakathi ekulekeleleni ukuthi kube indlela elula yokufika kwizithuthi noma ekufinyeleleni kwizithuthi zomphakathi okunjengamatekisi. Ngakho ayinto ebaluleke kakhulu futhi edingakalayo kweminye imiphakathi lapho engakabi bikho khona ukulekelela ukuthi amalunga emphakathi akwazi ukufika ephephile futhi efike kalula kwizithuthi zomphakathi.

Ukubambezeleka kwebhasi kube nomthelela omubi empilweni yami ngoba emsebenzini umphathi unginike isexwayiso ngoba akuvumelekile ukuthi ngifike emva kwesikhathi, ngakho ngingacela ngokuzayo uma kuzoba nenkinga noma ukubambezeleka kwebhasi kube nendlela yokuthi basheshe basazise sizame ezinye izindlela.

Zasemakhaya kuye kudingeke izithuthi ezifana namatekisi, okuyinto esheshayo ngoba amabhasi ahamba kancane kunamatekisi. Uma kungaba nalolu shintsho ezindaweni zasemakhaya, kungenza ukuthi izimo eziningi zigwemeke ezijwayele ukwehlela abantu basemakhaya.

Ngingacela usizo kumaphoyisa endawo ukuba angilekelele ekungiphelezeleni ukuze ngingaphazamisi abantu futhi ngingababeki engcupheni yale zinto engihamba nazo. Ngaleyo ndlela kuzoba nokuphepha emphakathini futhi kuzoba nohambo oluhle kungabi netrafikhi emgwaqeni.

Imibono yokuthi kudliwa imali yabazalwane emasontweni okuyimibono engamampunge. Ngezinye izikhathi kusuke kuyizingxabano noma ukungaboni ngaso linye phakathi kwabazalwane noma labo abanezikhundla okugcina kudala uqhekeko esontweni. Akusizo izimali kuphela ezingadala ukuthi izinkonzo noma amasonto athuthe.

Kungamele amaphoyisa imigwaqo eqikelele ukuzi-check-a izithuthi njalo ngenyanga noma adlulise izinyangana ezimbalwa azi-check-e noma azibheke izithuthi ukuthi zisasesimeni esilungele yini ukuthi zingathatha umphakathi ukuze kungabekwa impilo yomphakathi engcupheni.

Yebo, amathayimithebuli ayafinyelela nakubantu abakhubazekile. Into kuphela engenziwa ukuba amabhasi nawo abe nendlela noma akhandeke ngendlela yokuthi nabo abantu abakhubazekile bekwazi ukungena behlale kalula emabhasini bengazizwa becwasekile.